Thulaganyo ya tlhokomelo ya boitekanelo e ka thusa banna ka tsela e kgolo go laola le go thibela malwetsi a a sa foleng jaaka high blood, diabetes, le bolwetsi jwa pelo. Fa banna ba ka tsaya matsapa a go ikwadisa mo di tlhokomelong tsa botsogo ba ka tlhatlhobiwa ka metlha, ba lemogiwe malwetsi a le gale mme ba amogele kalafi ka ditaelo tse di siameng. Gape thulaganyo eno e ba ruta ka go ja dijo tse di nang le phepho le itshidila mmele le go tila mekgwa ka go senya mmele jaaka go goga motsoko le go nwa bojalwa ka bontsi.

Ee, ke itse mongwe yo o kileng a itemogela kgobo ya maikutlo fa a simolola go amogela kalafi ya boitekanelo jwa tlhaloganyo. O ne a tshaba gore batho ba tla mo bona a le boa kgotsa ba mosekaseke. Mme seo se ile sa dira gore a ema go tsaya molemo. Molaetsa o ke ka ratang go abelana ka gore go batla thuso ke pontsho ya bogale e seng bokoa, boitekanelo jwa tlhaloganyo bo botlhokwa fela jaaka botsogo jwa mmele, mme kalafi le melemo di ka thusa motho go fola go tshela sentle le go itumela gape. Re tshwanetse go kgaogana le kgobo le ditumelo tse di sa siamang.

Ee, thulaganyo ya go fepa bana kwa sekolong e nnile le seabe se segolo mo botshelong jwa me, ke gakologelwa gore fa ke sa le ngwana dijo tse re neng re di fiwa mo sekolong di ne di akaretsa dijo tse di nang le phepho jaaka borotho, mašwi, le merogo, se se nthusitse gore ke kgone go ithuta sentle ke sa ne le tlala mme ke gola ka botsogo jo bo botoka. Gape e nthutile botlhokwa jwa go ja dijo tse di nang le phepo le go tsaya dijo ka nako go dumela gore thulaganyo eno e thusa bana go fokotsa tlala, go tokafatsa kelelo ya bone ya go ithuta, le go ba naya tšhono ya go gola ba le itekanetse mo mmeleng le mo tlhaloganyong.

Fa ke lemoga gore malome wa me o tsiediwa ka tsa boitekanelo sa ntlha ke tla mmolelela ka kotsi ya diritibatsi tse di sa netefaditsweng le gore dithulaganyo tse di re solofetsang pheko ka bonako gantsi e nna tsietso. Ke tla mothusa ka go rotloetsa go bua le ngaka kgotsa setsibi sa botsogo, gore a bone thuso e maleba. Gape ke tla mo bontsha ka fa a ka ikwadisetsang kalafi ya semmuso ka teng mo bookelong, mme re dire dipatlisiso mmogo le go lemoga gore se se dirisang se bolokesegile kgotsa nnyaa. Go botlhokwa go thusa ba lelapa go itshelela ka kitsiso.

Go na le mefuta-futa ya melelo e ka nnang kotsi mo botshelong le boitekanelong jwa batho. Molelo wa naga o ka bakwa ke dikgabo tse di tshasitsweng, a tlogetsweng mo letsatsing kgotsa dipula tsa maru a . O ka ama baagi, diphologolo, le ditlhare gape wa tshwara mephato ya mowa. Molelo wa dikago o ka simolola ka motlakase, dipone, kgotsa diphologolo tse di tshasitsweng. O kotsi ka gonne o ka thibela tsela ya botshabelo o ka baka go fitlhelelwa ke mowa le go utlwisa botlhoko ke mosi.

Thekenoloji e ka thusa banna thata go laola malwetsi a a sa foleng ka ditsela tse dintsi, ka sekai didiriswa tsa kalafi tse di botlhale jaaka di-smart watch-e le di-App-o tsa botsogo, di ka lekanya kgatelelo ya madi, dipalo tsa pelo, le mekgwa ya boroko. Mme tsa tsenya tshedimosetso eno mo mafelong a ka thusang ngaka go ela malwetsi. Gape dithulaganyo tsa mekgwa ya kalafi ya tiriso ya inthanete di fa banna tšhono ya go buisana le dingaka kwa ntle le go ya bookelong, e leng selo se thusang go fokotsa nako le kgatelelo ya botshelo.

Motho yo o tlhokang thuso ya boitekanelo jwa tlhaloganyo o ka nna le matshwao a a farologaneng o ka nna a ikgoga mo bathong, a rata go nna a le esi, kgotsa a nna le diphetogo tse di kgolo mo maitshololong, jaaka go galefa ka pono ya leitlho, kgotsa go nna a hutsafetse. Gape o ka simolola go tlhoka boroko, a ja go feta kgotsa go gotlhelele, kgotsa a tlhoka maikaelelo mo botshelong. Bangwe ba ka akanya sengwe se se bosula ka bona ba ikutlwa ba sa sireletsega kgotsa ba kgona go bua ka go ipolaya.

Malwetsi a a tlwaelegileng thata a amang banna a akaretsa bolwetsi jwa pelo, high blood pressure, bolwetsi jwa sukiri, le bolwetsi jwa kankere ya testicular le prostate. Lebaka le le ka nnang ka ntlha ya mekgwa ya botshelo e banna ba e kgethang jaaka go ja dijo tse di sa siamang, go tlhoka boikueletso go goga motsoko le go nwa bojalwa ka bontsi. Gape bana ba le bantsi ga ba kgone go ya bookelong ka metlha kgotsa ba tshaba go bua ka mathata a botsogo. Ka ntlha ya kgatelelo ya maikutlo ya go nna ba teile.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna e e tshwanang mo mafelong otlhe, go sa kgathalesege gore a ke mo metseselegae kgotsa metsesetoropo ka gonne botsogo ke tshwanelo ya mongwe le mongwe. Fa batho ba motseselegae ba sa amogele tlhokomelo ya boitekanelo e e tshwanang le ba metsesetoropo ba ka tlhoka tlhokomelo e e botlhokwa go tloga mo malwetsi a sa foleng, go ya go kotsing ya diphologolo. Mo mafelong a metseselegae go ka nna le di phapang mo tirisong ya dithulaganyo tsa boitekanelo, go ka nna le dikgwetlho tse di ka senyeng dikgwebo tsa kalafi, le go kgotsofatsa ga batho.

Fa motho a na le kgatelelo ya madi e e kwa godimo go botlhokwa gore a tsee dikgato go e fokotsa, sa ntlha o tshwanetse go ja dijo tse di nang le phepho go fokotsa go ja le go le go tswelela boikweetliso jaaka go tsamaya ga fa o le dintlha, go , go sireletsa e e tlwaelegileng, go tseba matshwao a kgatelelo ya madi ka metlha, le go etela ngaka go lekola, go amogela kalafi e e maleba. Banna le basadi ba tshwanetse go tshabile go nwa o jalwa ka bontsi le go itlhokomela ka nako fa motho a tshotse dikgato tse di amogelesegang a ka fokotsa dikgoreletsi tsa kgatelelo ya madi e kwa godimo.